Maemo a etsang hore tse ding tsa batsamaisi sekolong ba di hane ke hore ha ba thola lenaneo le nepeileng hore na dijo tseo di hlophisitswe jwang? Mme ke ka hoo ba ipatallang tjhelete ya ho ithekela dijo . Ke nahana hore ha ba tsebisitswe hantle ka tsela e hantle, ba nka kgona ho theha tsebe. Mme ba kgone ho nahanisa hantle hore na ba nka di dumela jwang dijo tseo dikolong.

Ke dumellana le sena hobane dijo tse ding tse nang le dimatlafatsi di thusa ka kelello, hape di etsa hore bana ba kgone ho mamela hantle sekolong. Ba kgona le ho hola hantle, ha ba kgathale ha ba le sekolong. Ba dula bana le matla a hore ba ithute hantle sekolong.

Mananeo ana a etseditswe batho ba sa kgoneng ho tsamaya hantle, kapa ba se nang tjhelete ya di-transport-o hore ba kgone ho fitlhella moo ba tlo thola thuso teng. Ke ka hoo, mmuso o entse dintho di be bobebe for bona hore mananeo ana a kgone ho fihla ho bona haufi moo ba dulang teng.

Ntho e bobebe ya hore thuso e kgone ho fihla ho batho ba tsofetseng ke hore basebeletsi ba ditleliniki, kapa ba sebeletsang mmuso. Ba etse di transporoto tse tlo kgona ho fihla mahaeng a batho ba senang bokgoni ba fihle dipetlele ba tlo thola thuso. Ba tsamaye matlo le matlo ba kgone ho thola dipidisi, kapa thuso eo ba e hlokang. Ke yona tsela e leng horeng e tla thusa batho ba tsofetseng.

Bohlokwa ba hore bana ba banana ba banyane ba thole tsebiso ya ho thibela pelehi ha ho tluwa dipidising, ke hore ba tlo tseba tsela tse hantle hore ba s'ka etsa bana ba le banyane. Tsela eo e tlo ba thusa haholo hore ba kgone ho qeta dithutong tsa bona tsa sekolo. Ba kgone le ho le labalabela ditoro tsa bona hantle hobane ha ba thibela pelei ba sa le banyane, ba tla kgona ho phethisa tsena kaofela.

Ntho e bobebe hore batho ba fumane thuso ke hore ditsela ka hohle batho ba batlang ho rera malapa, kore ba diphapuse di-website-eng hore batho ba mahaeng le bona ba kgone ho fitlhella tsebo ena ha ebe ha bana tjhelete ya hore ba ye ditleliniking. Kapa ba nka batla basebeletsi ba ya mahaheng ka di-transporoto ba tlo tsebiso enana ka hohle ho batho ba sa kgoneng .

Tsela e nepahetseng e leng hore nka fana ka keletso ho batswadi, ke hore ho tlametse ba fuputse pele tsela tse hantle hore ho qala lelapa o etsa jwang? Ka tsela eo, ba tla fokotsa kgaello ya hore bana ba s'ka hlokomelwa hantle. Hape hore ba thole tsebo e nepahetseng kore ba tsebe ditlamorao hore ha o etsa ngwana o sena tjhelete, kapo o sena ntho tse tla o thusa o hodise ngwana hantle. Ba tla di nahanisa hantle pele ba nka qala .

Dumelang mme, o bua le Ntate Tankiso. Ke founa ka mabapi ho botsa ka thuso e tlamehang re e fumane dipetlele ha ho na le ntho tse hlahileng tse hlokang thuso ya ka pele. Ne ke batla ho utlwisisa mabaka e le hore ke eng basebeletsi ba sepetlele ba nke nako e telele ha bakudi ba hloka thuso? Ke nahana mabaka a lona a tla thusa hore setjhaba ka hohle se utlwisise mabaka a lona hobane tse ding tsa diketso tse jwalo di etsa hore batho ba bang ba lahlehelwe ke maphelo. Re nka thuseha jwang mabapi le taba e .

Tse ding tsa ditjheho ha di nthabise hobane ngaka tse ding di nka beha ditheko tse hodimo haholo. E leng horeng ha o tholahala, ha o tlo kgona ho thola thuso eo oe batlang. Kganya ha e tlo ba teng, hape batho kaofela ha se kaofela hore ba nka bana le tjhelete ya hore ba thole thuso ka theko tse hodimo haholo. Nna ka bo nna, ke nahana hore dingaka di tlameha di nahanele batho ba bang hobane ha re lekaneng ka ho tshwana.

Ho batla tjhelete, hape le ho tshepella ho batsofe ke tsela e seng hantle hobane batjha ba ntsa na le bokgoni bo bongata hore ba nka sebetsa. E be bona ba hlokomelang batho ba baholo ba tsofetseng. Ba hloka feela tshehetso ya hore ba kgothapletswe hore ba batle mesebetsi e hantle, kapa ba iketsetse ditsela tsa hore ba ipulele dikgwebo tsa bona tse tla thusang hore ba bane le tjhelete. Ba tlohelle ho batla tjhelete ho batho .

Boimana bo bongata dikolong ho tla ho batjha bo bakuwa ke hore ha bana tsebo e hantle ka ditshebeletso tse hantle tsa ditleliniking hore ba thibelle boimana. Tsela ya hore ba e thibelle ke hore ba rutuwe ke matitjhere, ke manese, le ka tlung. Mmeng ha ho le jwalo, ba tlo tseba ntho tse ntle tse nepahetseng hore ba s'ka e etsa tsela ya hore ba etse ntho tse fosahetseng ha ba le bang.

Ke nahana dintlha tse bohlokwa tsa hore banna ba hlokomele malebana le bophelo ba bona bo botle, ke hore ba tseba malwetse a itseng, a ikatileng ho tla ho batho ba bo ntate ke a fe? Ba tlo kgona ho bona hore na ba thibelle jwang ka nako. Mme ha ba etsa jwalo, ba tlo kgona ho tsamaisa bophelo bo botle hohle moo ba yang teng. Ba tlo tseba hore na bophelo bo botle ke ntho e jwang ha ba dula ba bala ka ntho .